Go amogeliwa setefikeite kapo ID, mongwe wa karata le menwana.

Fa o dirisa karata ya sekoloto, o tshwanetse go dira bonnete ba gore o e dirisa ka dilo tse di nepagetseng tse di tlhokegang, karata ya sekoloto le karata e na le tšhelete.

Fa o dirisa karata ya sekoloto o tshwanetse go dira bonnete jwa gore o dule go patela sekoloto seo ebile o dirisa karata eo ka dilo tse o di tlhokang. Karata ya sekoloto le karata e seng ya sekoloto di farologane ka gore ya sekoloto karata e kwetse gore ya sekoloto, e seng ya sekoloto le yone e kwetse gore a se ya sekoloto. Le gone ya sekoloto a o ile go duela ka nako e o tseyang dilo ka yone.

Fa o dira karata ya sekoloto o tshwanetse wa netefatsa gore ga gona lebenkele lefe le o le kolotang, ebile o tshwanetse go dira bonnete ba gore madi a o a fitlhelang a ka kgona go fitlha mo o ka patelang sekoloto sa gago.

Ka go dira karata ya sekoloto, motho yo a o thusang go dira karata o tlile go tlhalosetsa botlhokwa jwa go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a go dirisa karata eo. Le gore o tshwanetse go duela neng, le gore o tshwanetse go e dirisa kae le gore o tshwanetse go tseya sekoloto se se ka nka nnang pele o duela le gore o tseye sekoloto gape.

Go nna le kitso ka ga madi go thusa gore mongwe le mongwe a itse gore otlile go dirisa jang madi a gagwe pele a tlo dira dikoloto. Le gore a kgone go mekamekana le madi a gagwe pele a go patela karata ya gago ya sekoloto. Di thusa batho ba bantsi go dira dilo tse di tlhokegang ko malapeng a bone.

Pele ga go bula karata ya sekoloto le pele ga gore banka e dumele gore o fiwe sekoloto, o tlameile go tshegetsa ka three months bank statement-e e tlo bontshang banka gore o kgona go fitlhela madi ao a dumelanang le bona a ba go fang sekoloto ka ona. Le gona sekoloto seo o tlile go se patela se na le dinamane fa godimo a o ilo se patela e le sona se le esi.

Tlhatsa dikgetho overdraft facility e ka dira gore batho ba borre dikgetho tsa bona ka go fitlhela dikoloto le thulano ya madi. Overdraft facility e ka dira gore batho ba kgwetlhe ka madi.

Tuelo tse di tlwaelegileng tsa banka tse di amanang le go dirisa madi a a fetang a o a adimileng. Fa o adimile madi mo bankeng le fa o na le madi mo account-ong, go na le dinamane nyana tse di tseiwang fa o dirisa karata mo account-ong. Le fa o adimile madi fa o tshwanetse gore o duele go tseiwa madinyana ao e leng a namane go fitlhelela o dirisa madi ao otlhelele a o beileng mo account-ong.